Umthelela weziteshi zemsakazo unomthelela omuhle futhi unomthelela omubi, omuhle ukuthi emsakazweni bayakwazi ukufundisa, ukufundisa ngolimi noma bekufundise ngosiko lwabanye abantu futhi zingigqugquzela ngokuthi siyakwazi ukufona emsakazweni. Uma lento abayikhulumayo ungayizwisisi ubafonele bachazelwe ukuthi ayi lento ichaza into ekanje, nakanje.

Ama-League adume kakhulu i-Premier Soccer League le yaseMzansi, i-PS ibizwa ngokuthi i-PSL futhi kukhona nenye yase-Amerika ekuthiwa i-UEFA, i-Bundesliga, i-English Premier League iwona ezemidlalo nama-league adume kakhulu.

Izici zomdanso zihluke ngok'khala kwayo ingoma. Uma ngayenza isibonelo, i-jazz idlalwa nje ukhaliswa nje ipiyano, i-hip hop kuyaculwa futhi kuwo wonke le nemiculo le kunendlela ezahlukahlukene zokuyigqokela yona le miculo. I-jazz ugqokisa komuntu omdala, i-hip hop ugqokisa kwengane amabhuluku amakhulu nezikibha ezinkulu. Bese loko mdanso-ke awu uy'gqokela noma yini nje. Futhi izici zazo ziphawuleka ngendlela umculo okhala ngakhona.

Izingoma engingathanda ukuzizwa ilezi enginazo efonini futhi engithanda ukuzidlala, ngoba yizona ezinomyalezo.

Ukucisha kwagesi kungiphazamisa okwenzweni umsebenzi ngoba uma ucisha ugesi ne-Wi-Fi iyacisha. Lokho kuchaza ukuthi angeke ngisakwazi ukungena, ngisebenzise i-inthanethi ukuze ngiqede umsebenzi lo obenguwenza kungiphazamisa kanjalo-ke ukucisha kukagesi.

Ama-brand ngingawaluleka ngokuwabonisa umsebenzi wami ukuthi muhle kanjani. Futhi ngisho abantu noma amakampani engike ngasebenzisana nawo ngaphambilini, ukuze umsebenzi wami uzikhulumele, uzikhulumele futhi umsebenzi wami uwakhe ukwethembeka komgqugquzeli.

Izici engingazifaka, ngingafaka ibhathini la uma umuntu ebhekana nesimo esiphuthumayo engeke ekwazi ukuthola usizo, evele e-press-e lona lelo bhathini lisheshe lisixwayise sonke siwumphakathi ukuthi kwenzakalani ekhaya kwakho.

Ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi buthinta abantu abakhubazekile ngoba abantu basey'nkundleni zokuxhumana benza ihlaya ngabantu abakhubazekile ngoba bona mhlampe bengakwazi ukuhamba noma ukusukuma. Futhi izindawo zokuhlala ezingenziwa ukuze zibasekele ukuthi bangabi nawo amafoni lawa afaka i-inthanethi ngoba lokho kuzoba mosha umqondo.

Izinzuzo ezingalethwa ukubambisana kuzo zombili izinhlangothi, ukuthi umculi uphakamisa isiteshi somsakazi, bese isiteshi sona siphakamisa umculo kamculi.

Lokho kungaba nomthelela omubi ngoba abagqugquzeli benkundla zokuxhumana akufanele baqukethe abantu abakhuthuzwayo. Kufanele baqukethe lokhu abakuzele emcimbini futhi izinyathelo abangazithonya, abangazithatha ukuze bagweme imiphumelelo ephuma kumthetho ukuthi, uma beyoquketha okuthile bangaqukethi abantu abakhuthazwayo.

Inzuzo ye-smartphone ukuthi uyakwazi ukuquketha ividiyo, uyakwazi ukushutha isithombe, uyakwazi ukungena ku-WhatsApp ukhulume nabantu abasekudeni, futhi uyakwazi ukungena naku-Facebook ubone ukuthi kwenzakala nje la emhlabeni.